Madirelo a metshameko a tla kgona go batla di-funding mo puso ka gonne sport-o le sone se dira gore naga ya rona itsiwe lefatshe ka bophara. So sport-o o kry-a sone se ntsha batho, bana ba le bantsi mo diritibatsing le mo nnotaging. Ke sone se ke bua ke puso ke yone e tshwanetse e ntshe madi a badiri le a motshameko.

Ke Bucks-e, ha o rotloetsa mošwa ka ditiro tsa gagwe, mme o a ga mo botsa gore ene o batla go ipona a le kae and-e gape le ha a o mo botsa gore ke sport-o se feng se ena a se ratang. O rata metshameko e feng e ena a e ratang, a focus-e mo go yone ka gonne e tla mo tsela mosola, e tla change-a le seemo se a le mo go sone. O tla kgona motho wa teng le ene o tla kgona go change-a seemo sa batsadi ba gagwe le ko a dulang teng. Se tla mo naya sengwe le sengwe se a tlile a eletsa le sone ka lebaka la gore o latelane le motshameko, motshameko o o change-a maphelo a batho.

Ke Bucks-e, bana ba tshwanetse go tshameka mo e le goreng ga ba utlwisane botlhoko teng, mo e le goreng le bona ga ba tshwanela gore ba ka feleletsa ba lwele mo e le gore bagolo le bone e na kgang ya gore bana ke bone ba ba . Ke nagana gore bana ba ka tshameka di-marble mo e le gore bagolo bone ga nka ba kgona go letlelelwa go tshameka e ye ka age restriction gore ga o le mogolo na le jara tse bokana ga o a tshwanela go tshameka le bana ba ba na leng dijara tse di rileng.

Metshameko ya setso e ke itseng e bidiwa kete, mare segompieno ga nke ke bona bana ba segompieno ba se tshameka. Ga ke itse ke ka gonne di-generation di tlhole di tshwana or-e ga se ba rutiwe or-e ga se ba bone ope a tshameka motshameko oo. So ke nagana ha ba ne le bone ba godisitswe ba tshameka nkabe nou yana nako tsa go tshwana le tseneletseng nkabe motshameko wa setso o tshamekiwa.

Ke Bucks-e mono mo, gore motho a kgone go tshameka metshameko e mo inthaneteng motshegare ke fa hela a kopa chommie or-e tsala e e leng ya gagwe o o na le motshameko o gore a mo o romele ka gonne nako eo ene ga a na bokgoni ba go reka data ya tlhatlhwa ya ko godimo so ke fa hela a kopa chommie or-e a kope tsala. Tsala e nne yone e mo romela motshameko o gore le ene a tshwane le bana ba bangwe ba ba tshameka metshameko e e tshamekiwang mo inthaneteng bosigo.

Seo se, ke Bucks-e, se o se tlhokang gore o tshameke metshameko ya mo inthanete ke hela ga o na le bokgoni kwa go patala data or-e go reka data ya tlhwatlhwa e e ko godimo e e go tsayang kgwedi yotlhe gore le wena o kgone go tshameka metshameko e e mo inthaneteng. Or-e o kope, or-e o patale o kope mongwe o tla go thusa go go tsenyeletsa Wi-Fi ha o na le bokgoni ba yone kgwedi le kgwedi.

Ke Bucks-e, ke hela bana ba nne wa di-puzzle-le ke motshameko o ba o bitsa pizzle-le ka Sekgowa. Puzzle-le e e le goreng e ka ruta bana, bana go aga sengwe ke gore go ne le sesupo hela se se ba kaelang gore se ba tshwanetse ba se age ke eng. Ke nagana gore bana ba tla itse se ba tshwanetse ba se dire ka metshameko eo.